Dibanka di sekaseka bokgoni jwa mokopi jwa go duela sekoloto, mme dibanka ga di tshwane ka gore go ya ka banka e mefuta-futa e o ileng ko go yone, gore ba batla eng go bula karata e kopiwang.

O akanyetsa mekgwa ya gago ya go dirisa madi le mekgele ya gago ya tsa madi, mmogo le ditshenyegelo tsa konokono, tse di yaka dikelo tsa morokotso le dituediso tsa banka, bapisa dikarata tse di farologaneng ka tlhaloganyo ya go tlhaloganya mefuta ya dikarata tse di leng teng, kgotsa o ka ya ko bankeng ba go tlhalosetse gore dikarata tsa bone di bereka yang.

Ka go tlhotlheletsa kgonagalo ya gore o amogelwe go dirisa karata ya sekoloto, go di tokafatsa ka metlha duela dikoloto ka nako, boloka tiriso ya gago ya sekoloto, e le kwa tlase o tlogele go dira kopo ya dikumo tse dišwa tse dintsi tse sekoloto ka nako e le nngwe.

Ho dira kopo ya dikarata tse dintsi ka nako e lengwe le go sa tlholeng maduo a gago a sekoloto pele, go oketsa kgonagalo ya gago ya go amogelwa batlisisa ditlhopho tsa dikarata tse di tsamaelanang le porofaele ya gago ya sekoloto le ditlhokego tsa gago tsa madi, mme o netefatse gore tshedimosetso ya kopo ya gago e nepagetse.

Dibotlhokwa go tshamekela kgakala le ditshenyegelo tse di sa lebelelwang dituediso le dikoloto tse di ka nnang teng, ka gonne tumellano ke konteraka e tlhamang semolao e tlhalosang dikelo tsa morokotso dituediso le ditlamorago tsa dituelo tse di sa duelelwang, go bala melawana eno eno go letlela go dira ditshwetso tse di naleng kitso, go laola madi a gago ka tsela e na leng tswelwa le go dirisa karata eno go sologela molemo, go nna le go wela mo ka dikolotong tse di turang.

Go itse go bala le go kwala ka tsa madi le thuto go botlhokwa thata go dira ditshwetso tse di nang le kitso tsa karata ya sekoloto, ka gonne di naya batho maatla a go nna le kitso le bokgoni jwa go laola dikoloto ka maikarabelo le go tlhaloganya dikumo tse di raraneng tsa madi.

Di-banka di dirisa thulaganyo ya go kwadisa go sekaseka kotsi, seno se akaretsa go sekaseka bokgoni jwa mo kopa tshedimosetso jwa sekoloto le bokgoni jwa gagwe jwa go duela, selo sa morokotso seo se balelwa go itila ka tshekatsheko eno ya dikotsi.

Mesola e akaretsa go bona madi ka bonako a ka dirisediwang go duelela dilo tse di ya ka dikoloto tse di thari kgotsa dijo, mme dikotsi di akaretsa go dirisa madi go feta selekanyo ka ntlha ya madi a a oketsegileng, kgotsa morokotso o o kwa godimo.

O ka kenyeletsa di tefiso tsa kgwebisano ganne di tefiso tsa borokotso tsa letsatsi le letsatsi, kapa tsa kgwedi le kgwedi go tekatekano empe, mme ka dinako tse dingwe tefo ya kgwedi le kgwedi ya go boloka setse se se betsang sa go ntsha tšhelete e fetang tšhelete, go ka tila dituediso tseno dirisa App-e ya founu ya banka ya gago, go rulaganya dikitsiso tsa madi a setseng a le kwa tlase, baya leitlho madi a setseng ka metlha go boloka sethibela.